Go tshameka metshameko eo go ntsha go tlosa bodutu ka gonne o tshameka o le fo gae o tshameka ka boleng jo wena o kgonang go tshameka ka bona o tshameka le batshameki ba bangwe gona mo gae.

Ee ke nagana go fokotsa go tshameka ka namana ka gonne bana ba le bantsi le bagolo ba le bantsi ba phela ba le mogaleng wa bona wa letheka mme ga ba sa kgona go ka tswa go bona kgotsa go tshameka le bangwe ka namana go tshwana kana le ka mokgwa o ntse o go tshamekiwa mo malobeng kgotsa mo malatsing a a fetileng.

Ke metshameko ya dikatiso tsa dikoloi le metshameko ya go ka batlana le mafoko mmogo mafoko a o a neilweng kgotsa di-aphabet tse o o di neilweng.

Metshameko e tumileng gompieno e or e tumileng.

Seo ke se ratang ka metshameko ya seileketeroniki ke gore bana ba rona ga ba sa tsamaya ba tshamekela kwa mafelong ao ba sa tshwanelang go ka tshamekela kwa go ona, ba tshameka metshameko eo ka fo ntlong fa go bolokesegileng mme go le botoka gore ba ka dirisa tsona dieleketeroniki tse go go ka dira tiro ya kwa sekolong.

Gore motho a kgone go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega gore a be le data ya go ka kgona go tsena a for mafaratlhatlheng mme a kgone le go ka reka yona metshameko eo ya for inthaneteng.

Metshameko ya mo inthaneteng ga o e tshameka o sa kgaotse e na le bothata ka gonne ga o sa tsaya le nako ya gore o ka bua kgotsa wa nna le ba lelapa la gago ba losika la gago kgotsa metswalle mme le tiro ya gago ya sekolo kgotsa ya kwa tirong fa o sa kgona go ka re o ka e dira ka gonne o phela o le mo motshamekong o go mme nna motshameko o wa ka wa mmamoratwa wa mo inthaneteng o ke o ratang ke Subway Surf.

Metshameko ya mo inthaneteng gore e tlhoka data gore e dire ke ka lebaka la gore ga o kgone go ka e lokela mo founung ya gago gore e dule ntse e le mo teng mme o kgona go ka tshameka le batho ba bangwe ba leng ko mafatsheng a mangwe, ke ka e tlhokang gore e be o na le internet data. Fa o batla o tshameka motshameko wa mo inthaneteng, o tlhoka founu eo e matlhajana eo ba e bitsang smartphone, o tlhoke gape le data eo e e lekaneng gore o ka tshameka lobaka lo lo leele.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gonne .

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne ga re sa tsamaya re go tshameka metshameko ya senamana kwa mebileng eo e sa siamang. Gona jaanong go tletse ditsotsi di le di le dintsi tseo tse di ka re tseelang madi a rona difounu kwa mebileng, ga re tshameka metshameko ya inthanete go ba botoka ka gonne e be le mo ntlong re le safe.

Mo inthaneteng go tletse thata batho bao ba bitsang di-scammer-a, ke batho bao ba ka go tseelang madi a gago ba berekisa inthanete kgotsa ba dirisa thekenoloji. Fa o batla go bolokega o tshwanetse go ka batlisisa pele ka tshameko eo e o e tshamekang pele ga o ka tshameka or o a ikanya mo metshamekong eo.